Ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelwang mo tikologong, ditlamelwana ya go fokotsa ga diphologolo tsa lefatshe, go ja ga diphologolo tsa naga go a fokotsega fela tse di tlwaelegileng jaaka dikgomo, dikgomo tsa naga le diphologolo tse dingwe tse di tlhokegang mo motseng. Tlamelwana ya tlhokomelo e e sa lekaneng go nna le pholo go tlhoka tlhokomelo e e maleba ya botsogo go ka bakang malwetsi a pholo.

Melemo, kgokagano e e tiileng ya lelapa bagodi ba ikutlwe ba amogelwe ba na le tshegetso ya maikutlo e e molemo. Ba ba tlhokomelang ba itse bagodi sentle maemo a bone le tsa bone ka botlalo, go nna le bagodi mo ntlung go thusa go tlhokomela bagodi ka metlha go tlosa bogale jwa go sena tlhokomelo.

Batho ba nagana gore batsofe ba tla newa tlhokomelo e e sa feleng e e tiilweng le e kgotsofatsang, batsofe ba tshwanetse go amogela sentle mo malapeng le mo setšhabeng ba ikutlwa ba le botlhokwa.

Tlotlo le tlhompho ya batsofe, mo metsweding e mentsi go tsofala go amogelwa jaaka kgetse ya tlotlo le batsofe ba tlogelwa ka tlotlo le kgotso. Se se tsenya maikutlo a gore go tlhokomela batsofe ke boikarabelo jwa lelapa le setšhaba.

Lelapa le itshwara e le wa tlhokomelo ya batsofe, ka go ba tlhokomela mo matshelong a bone a letsatsi le letsatsi. Ba ruta batsofe ka setso, mekgwa le boitshwaro jo bo tshwanetseng.

Ditirelo tsa kalafi le tlhokomelo ya batsofe, go na le dikgoro tsa botsogo le tse di fanang ka tlhokomelo ya kalafi, kalafi ya malwetse le ditsela tsa go tlhokomela maemo a botsogo a bagodi.

Dintlo tsa bagodi, mafelo a a abelwang tlhokomelo e e tseneletseng ya letsatsi le letsatsi go akaretsa tsa kalafo, tlhokomelo ya le boitshwaro. Dikgotlhang tsa tlhokomelo ya mafelong a fang tlhokomelong ya kalafi le tshegetso ya malwetse a tlhoka tlhokomelo ya nako e telele.

Puso e dirile dikgato tse di tshwanetseng jaaka mananeo a go fa batsofe dikhumo, tlhokomelo ya botsogo le mananeo a setšhaba a go tshegetsa bagodi.

Tshireletso ya madi a botshelo, pension-e e fa batsofe tshireletso ya madi go kgona go reka dijo, dipolasetiki, kalafo, le ditlhare tse ba di tlhokang. Mme seno se fokotsa matshwenyego a botshelo.

Go fokotsa morwalo wa madi wa lelapa, fa motho yo o tlhokomelang batsofe amogela pension go nna le tshedimosetso ya madi e tswang kwa ntle ga sephiri sa lelapa. Pension e ka thusa go diphatlha tsa letsatsi le letsatsi jaaka dijo, morwalo ya kalafi le di diriswa tsa botshelo.

Go leka go tshegetsa jwa gago batho ka nako ya , dingwaga tse di di bontsha nako e e tlwaelegileng mo botshelong jwa motho tloga a tlogetse go bereka mme a simolola go amogela ditshegetso.

Go tlhoma dithuso tsa madi tsa ba ba tlhokang madi le batsofe ba ba tlhokang puso kgotsa ditlhopha tsa setšhaba di ka tlhoma mananeo a go thusa batsofe ka dithuso tsa madi tsa go ya dipetlele, tshegetso e ka tsaya sekao sa go abela batsofe didiriswa tsa go tsamaya, fana ka di tshenyegelo tsa dipalangwa kgotsa go aba dikarata tsa maeto a mahala.

Go oketsa le go tokafatsa dipetlele tsa magae, dipetlele tsa magae di tshwanetse go tokafadiwa ka ditsela tse di latelang go tlhoma ditsela tse di tlhamaletseng tsa go tlhokomela batsofe mo dipetlele tsa magae, go na le basebetsi ba ba ikemetseng mo go tlhokomeleng batho ba ba tsofetseng. Go oketsa bokgoni jwa dipetlele tsa magae ka ditirelo tsa tlhokomelo ya botsogo jwa botsofe le go tsaya karolo mo mananeong a tlhokomelo ya a a rileng.

Boemo jwa sekgala magareng ga batho le tsa pholo mo go dirang gore motho a bone tsa pholo kamanong tirelo tsa tlhokomelo ya botsogo, sekgala magareng ga le lefelo la se ka nna le tshosumetso e kgolo.

Go thusa go tsweletsa botsogo jwa batho mo tse di kgakala le tse di sa kgoneng go fitlhelela ditirelo tsa kalafi ya mekgwa ya setlhokwa, mekhukhu ke mafelo a a tlhomilweng ke setšhaba kgotsa puso a a nang le batho ba ba kgakala le mafelo a a rileng a ditirelo tsa botsogo jaaka dipetlele le di-clinic. Batho ba ba dulang ko mekhukhung ba ka nna ba palelwa ke go fitlhelela ditirelo tsa kalafi ka ntlha ya sekgala se se kana kang, dipalangwa tse di sa ntseng sentle kgotsa madi a kwa godimo go ya kwa dipetlele.

Malwetsi a a tlwaelegileng a a ka alafiwang kwa tleliniking malwetsi a jalo ka phefo, letshololo, le phumogo ya . Malwetse a tlhogo le jalo ka tse di tshwarang ya melomo letshogo, malwetse a letlalo jwalo ka manaka, dithunya tsa letlalo, dikokoanyana tsa letlalo.

Matseno a ditšhelete le ditlhatlhobololo, ditleliniki tsa kwa magaeng di tlhoka ditšhelete tse dintsi, go aga, go direla le go tlhokomela. Mo mafelong a a kgakala go thata go fumana ditšhelete tse di lekaneng tsa go a ditleliniki tse dintsi tse di baagi ba bantsi.

Go tlhoka ditirelo tsa motheo tsa kalafo, fa ditleliniki di sena melemo e e tshwanetseng go ka nna thata go bona kalafi ya motheo jaaka tlhatlhobo go abelwa ditlhare le kalafo ya malwetse a a tlwaelegileng. Balwetse ba ka palelwa ke go bona ditirelo tsa botsogo ka nako e e maleba, seo se ka felela ka go tswelela pele ga malwetse kgotsa go fetelela ga maemo a botsogo.